Ngokoluvo lwam i- IUCD inokuba luncedo kumntu osesemcinci kodwa ayifanelekanga kuzo zonke iimeko ngakumbi kulutsha olusesesikolweni ngaphandle kokuba lufumene ulwazi olwaneleyo kwaye lukukhathalelwe kakuhle ngabasebenzi bezempilo. Imizimba ayifani, into mna endinoyicebisa kukuba ulutsha olusesikolweni lingayi kwa kudlelwano ngesondo okanye lisebenzise ikhondom.

Tatomkhulu, ugqirha uthe kufuneke enze ezinye iimvavanyo kuwe, uthe ejonga ukuba kukho umhlaza odla kungabikho kumadoda ebizwa ngokuba ngumhlaza we-prostate. Ezi mvavanyo ziza kunceda baqonde kakuhle ukuba kwenzeka ntoni emzimbeni wakho ukuze bakwazi ukukunceda ngokufanelekileyo, ayitsho ukuba sele unomhlaza, kodwa bafuna ukuqinisekisa. Ngoko ke kufuneka samkele ezi mvavanyo ukuze sifumane uncedo ngokukhawuleza.

Abantu abanintsi boyika ukuhlekwa ngakumbi amadoda, boyika uhlekwa ukuba bayabethwa, abanye banethemba ukuba umntu uzawutshintsha baphinde babuyelane kulaa nto babe babethanda ngelaa hlobo babeqhele uthandana ngalo. Omnye uyayazi ukuba ke thethile siza mxelele uba makaphume, akafuni ke ngoku yena uphuma ubambelele kuloo nto.

Uluntu lwasezilalini lilungiselela izikhukhula ngokuqaphelela imozulu, ukwabelana ngolwazi nokwakha izindlu ezikhuselayo, luphinde lube neendlela zokuhambisa amanzi kunye neendlela zokufudukela kwiindawo eziphezulu xa kukho umngcipheko. Urhulumente naye unegalelo apho anikeza ngezilumkisayo kwangethuba, izicwangciso zokulawula izingxamiseko, uncedo lwezixhobo kunye noqeqesho kuluntu. Ukusebenzisana phakathi koluntu norhulumente kubalulekile ekukhuseleni ubomi nezinto eziphathekayo ngexesha lezikhukhula.

Ndingaqale ndithathe amanyathelo okumnceda afumane unyango, oku kuquka ukumamela nokumxhasa, ukumsa kugqirha wezempilo yengqondo, ukwazisa nesikolo nokuqinisekisa ukuba ikhaya liyindawo ekhuselekileyo nenothando. Ndizawujonga rhoqo kwimeko yakhe, ndifune neenkonzo zokunceda ulutsha.

Inkalo ephambili enokuphuculwa kwiiklinikhi ezihambayo kukwandisa uluhlu lwenkonzo ezinikezwayo ukuze zihambelane neemfuno zabantu basezilalini, oku kuquka unyango olupheleleyo, ululeko novavanyo lwezifo ezinzima. Iinkonzo ezinje ziya kwenza ukuba iikliniki ezihambayo zibe nefuthe elingcono ngakumbi kuluntu olungabonelelwanga ngokwaneleyo.

Xa ndinyula isibhedlele sikarhulumente sokuqhubela phambili noqoqosho lwam njengogqirha osandugqiba isikolo, ndiza kuqwalaselwa izinto eziphambili ezifana nokubanzi koku kuqeqeshwa. Inkxaso koqeqesho, izixhobo zesibhedlele, indawo ekuso kunye namathuba okukhula ngokomsebenzi, ezi zinto ziza kunceda ndifumane amava abalulekileyo, ndikhule ngobuchule kwaye ndilungiselelwe kakuhle ukuba ngumsebenzi oqeqeshiweyo kwixesha elizayo.

Ndingava kakubi kakhulu kuba oogqirha besiNtu bayathanda ukulahlekisa abantu bathi bangayi koogqirha basentshona babe bona besiya belufumana olu ncedo abaludinga ngayo.

Ndiza kumcenga ukuba angayityesheli intloko ebuhlungu rhoqo aze aye kugqirha ukuze afumane unobangela ochanekileyo. Uhlolo lwezempilo, ukutya kakuhle ukulala ngokwaneleyo nokunciphisa uxinzelelo zizinto ezibalulekileyo ekulawuleni intloko ebuhlungu, ukuba ayenzelwa nto intloko engapheliyo inokuba ngumqondiso wesifo esizulu.

Umalume kofuneke atshintshe indlela aphila ngayo ngokutya kakuhle, ukuzilolonga ukuthatha amayeza ngendlela nokulandela imiyalelo yoogqirha, oku kuya kumnceda alawule isifo seswekile aze ahlale esempilweni.

Ndingaqale ndizive ndothukile kwaye ndididekile kuba ke andikhuliswanga ekukhulelweni ebungomeni ndikhuliswe ngecawe kodwa ke singabantu funeke sizazi ezinye iinkolo. Ngenxa yokuthanda kwakhe ndingazama ukuqonda isimo sakhe, ndibe nentlonipho kwinkcubeko yakhe ndize ndimxhase ngendlela yokwenene nangona ndingayazi yonke le nto.